Ewe, ndingamcebisa ndithi akumelanga ahambe phakathi emgaqweni weemoto, kufuneka ahambe ecaleni kwaye angahambi kwiindawo ezinamatye amakhulu. Umzekelo, ahambe nabanye abantwana angathandi ukuhamba yedwa ixesha elide.

Ewe, into endingayenza mna ndingathatha zonke iitekisi ezi ndizithi mazisebenze zonke, kube khona iibhasi apha emakhaya kungabikho imibutho ehlukahlukeneyo kusetyenzwe endaweninye okanye umbutho osebenza iteksi ube yiwani.

Ewe, yona iluncedo into yokuba kuba iseyiva okanye inceda apha ekongeni imali le yokuthenga amafutha wemoto kunye nokuba nikwazi ukuncokola apha endleleni, ungazihambeli wedwa xa usiya emsebenzini, uhambe nabanye abasebenzi osebenza nabo.

Ewe, zinintsi kakhulu iinto ezehle xa ukhwele uloliwe. Umzekelo, kuye kube khona abantu abatshayayo ngoku nikhweleyo abanye benu bengatshayi kwaye akukhuselekanga ngoba abantu boyika ukuxuthelwa iinto zabo. Ingaske abanikazi boololiwe aba baqiniseke ukuba kukhuselekile, kukhona oonogada kuloliwe ngamnye phambi kokuba asuke esikhululweni sakhe.

Ewe, mna ndingathi yenzeka ngqo apha kum ngo-twenty twenty-three apho ndandisedolophini ndiyokuthenga iimpahla. Ndeva kungquzulwana sekudutyula izibham, apho kwakungajongwa umntu oqhuba itekisi okanye ongaqhubi itekisi, kudutyulwa wonke umntu. Loo nto leyo yandichaphazela nangoku, iyawuhlala ilichaphaza endingasoze ndilulibale apha ebomini. Kodwa ke ubomi buyaqhubeka kuba nangoku ndisasebenzisa zona iitekisi ezo kuba ndingenayo enye indlela endingenza ngayo.

Ewe, mna ndingamcebisa okanye ndimcacisele ngokuba ukuhlala ufika emveni kwexesha loo nto kuyenza kube kubi emsebenzini. Ungathola noyikiswa ngokugxothwa kukuba uloko ufika emva emsebenzini sele ixesha lidlule. Kodwa xa kubabanye abantu abaqhubayo kufikwa kwangexesha, loo nto ke leyo ithi nawe zilungiselele xa izawuba nguwe oqhubayo kuloo veki leyo.

Ewe, kubalulekile kakhulu ukuhamba ngeenyawo ukuba welule umzimba ungazifumani ezi zizifo ngenxa yokuba uloko ukhwele emotweni, awusahambi nangeenyawo ezo. Kwaye ikhulule amajoni omzimba ahlale esemandleni.

Ewe, ndicinga okokuba singakwazi ukubona kwamanye amazwe kwicala kwezoothutho kukuba kube khona oololiwe ngaxesha lonke neetekisi ezihamba ziqhutywa ngobuxhakaxhaka zingaqhutywa babantu. Loo nto ingamnceda uMzantsi Afrika ukuze nawo abantu bahambe ngexesha.

Ewe, ndingatsho ndithi ukuthatha uhambo olude kubalulekile ukuba uqinisekise ukuba imoto le uhamba ngayo isemgangathweni ayizuhamba isifa endleleni kuba apha ezindleleni akuphephanga ingakumbi xa uzawuhamba ebusuku. Kodwa ke loo nto ayithi ungathathi uhambo lwakho olude, qha hlala ukhuselekile ungahambi uphuma emotweni uphume xa uyokuthela amafutha wenqwelo kuba uMzantsi Afrika awuphephanga tu ezindleleni apha ingakumbi ebusuku. Loo nto leyo ithi ke kufuneke uzigade wena.